ehlawula isabelo ibhanki ibona ukuba ungakwazi ulawula imali kwaye uyazimisela. Oku kwenza kube lula ukuthi ewe kwisicelo sakho. Idipozithi ithoba ixabiso lemalimboleko, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ubhatale kancinci nyanga zonke ude uyigqibe.

zemali zasefowunini zinokuthembeka kwaye zikhuselekile xa zisetyenziswa ngobulumko. Zinceda ekulondolozeni ixesha, imali kunye nokusebenza ngokukhawuleza. Kodwa kusoloko kufuneka uqinisekise iinkcukacha phambi kokuhlawula.

Ikunika uxolo lwengqondo. Uyakwazi ukuba usengakwazi ukubeka ukutya etafileni nangona ungasebenzi. I-UIF ikunika ixesha lokukhangela umsebenzi ngaphandle koxinzelelo olukhulu le mali. Uyabulela kuba imali ayitsalwa emvuzweni wakho ngaphambili ngoku iyanceda, ikunika ithuba lokuqala phantsi.

Umgalelo wokutya undinceda kakhulu njengomzali, wondla usapho lwam ebudeni bonyaka. Sinciphisa iindleko sindifundisa ukonga kwaye siyanceda xa kukho imiqathango.

Usapho lwafumana uncedo olukhulu kwinkampani engcwabayo efana nenkxaso yomoya, amalungiselelo akhawulezileyo, iindlela ezicacileyo, inkonzo esemgangathweni kunye nembulelo ngenxa yokuphathwa kakuhle.

COVID-nineteen, xa umsebenzi wawumisiwe i-UIF yanceda kakhulu ekubeni kusathengwa ukutya kuhlawulwe amatyala aphambili. Kwaye usapho laphila ngcono nangona kwakungekho msebenzi. Le nkxaso yanceda ukunciphisa unxinzelelo.

ukuba unerekhodi elicocekileyo elekhredithi, yiba nengciniso ezinzileyo. Hlawula ngokufanelekileyo imali ebhankini, faka amaxwebhu apheleleyo, qonda indlela ikhadi lekhredithi lisebenza ngayo.

Inzuzo yemigalelo, inceda abantu ukonga imali kunye nokufezekisa iinjongo ezithile njengokuthenga izinto ezinkulu okanye ukulungiselela amaxesha anzima. Imincipheko, xa ingenziwa kakuhle okanye kungekho kulungiselela okuhle ingabangela ulahleko lwemali. Ingcebiso, kubalulekile ukungena kwimigalelo ethembekileyo enabantu obathembileyo nabanenkqubo ecacileyo.

Uboleka imali ukuze uhlawule izifundo kunokuphucula i-credit score yakho xa uyihlawula ngexesha. Oku kubonisa ukuba uyakwazi ukuphatha uxanduva lwezemali, kodwa ukubambelela okanye ukungahlawula kungonakalisa i-credit score yakho.

Khawuleza, andidingi ukuya ebhankini. Ndiyakwazi ukujonga ibhalansi kunye nendlela endisebenzisa ngayo imali nanini na. Ndithumela imali ngokukhawuleza kumntu okanye kwiivenkile. Zenza kube kukhuselekile njengokungena ngepini okanye nge-fingerprint.

Inshorensi yobomi ithetha ukuba uhlawula imali encinci rhoqo ngenyanga kwaye ukuba uyasweleka, usapho lwakho luyakufumana imali enxulumene noku ukuze kuncedeke ngeendleko ezifana nomngcwabo okanye imfundo yabantwana. Yindlela yokukhusela abathandekayo bakho.

Umfundi onemali encinci kufuneka ndibeke phambili ukuhlawula imali yokufunda, ukuthenga izinto zokufunda, ukutya, indawo yokuhlala kunye nezothutho ukuze ndiqhubeke nezifundo zam ngempumelelo.

Sebenzisa imali yee-cellphone ekuhlawuleni izikolo kunciphisa ubuqhetseba kuba iintlawulo zirikhodwa kwaye zikhuselekile ngepini okanye i-OTP, nto leyo yenza kube nzima inkohliso.